Phephahungu, i phepha leri tisaka mahungu ya siku na siku. Kambe magazini i buku leyi tsariwaka kambe endzeni ka yona ku na swilo swo hambanahambana ku katsa swinavetiso.

Hello, Minjhani? Ha hina hi hlayisekile. Ndzi vonile vukorhokeri lebyi bya bya Wi-Fi lebyi nga durheki e e edorobeni. Xana ndzi nga pfunekisa ku yini? Xana loko ndzi lava vukorhokeri lebyi ndzi ndzi hakela mali muni? Nxavo wa kona i mali muni? Nakona ku va ndzi tirhisa vukorhokeri bya Wi-Fi ya n'wina ndzi ta va ndzi hlayisekile ke? Ndzi kombela mi ndzi byela leswaku ndlela yo tsarisa ndzi tsarisisa ku yini.

Mina a ndzi ta thola vanhu vo hambanahambana, lava nga na vutivi eka swa maphephahungu. Lava va kotaka ku lavisisa no tiyisisa mahungu ya ntiyiso.

Chat board-o hi yona a yi pfuna machudeni yo hambanahambana ku tsala mitirho ya yona, ku tsala mitirho ya vona. Van'wani va humelerile. Kambe loko u tirhisa yona, u fanele u yi tirhisa hi vukheta.

Ti-chatbot ti pfuna machudeni leswaku ma tsala mitirho ya vona, ya pasa. Nakona va fanele va yi tirhisa hi vukheta, va nga teki leswi nga tsariwa kwalaya. Va fanele va komisa tinhlamulo ta vona loko va kha va tsala swikambelo.

Swihaxamahungu swa le ka inthanete swi khumba vuhlayiseki bya hina bya le xihundleni hi ndlela leyi va lavisisa leswaku vuhlayiseki bya hina byi fambisa ku yini siku na siku, naswona hi fanele ku papalata njhani swilo leswi.

Ku tsemiwa ka gezi swi khumba vuhlanganisi bya Wi-Fi hikuva ti-Wi-Fi leti ti tirhisaka na tona ti tirhisa gezi loko gezi ri nga kona na tona a ti nga tirhi.

Ku tirhisa ka tiselulafoni ku cinca hi malembe. Khale a ku ri na tifoni leti sweswi hi ti vitanaka swipolipoli. Kambe loko swi ya swi kha swi ya masiku lama, se hi tirhisa tifoni leti to touch-a kunene. Tifoni leti hatlisaka, tifoni leti u endlaka swilo hi ku olova. Na himpela swilo swi cincile.

Wi-Fi ya le layiburari, yi pfumelela mani na mani leswaku a yi tirhisa. Kambe ya le kaya, yi tirhisiwa hi vanhu lava va nga na vanhu lava va nga na PIN-i ya yona.

Lexi xi nga ta endleka i ku va leswaku buruku ri ri hlayisekile ke. Swilipi swa ha ri kona efonini na? Nakona, eka eka man'wani mavhengele a va pfumeli loko buruku rero ri hetile nkarhi wo leha ku nga se ri tlherisa. Va ta ku vutisa leswaku nkarhi lowu wun'wani a wu ri kwini? A wu nga swi voni swihoxo swa rona ke?

Ina, swa koteka leswaku munhu a endla mali hi swihangalasamahungu, kambe ku na swo karhi leswi u faneleke ku swi landzelela. Mahungu ya wena ya fanele ya va ni valandzeri lava kotaka ku ku support-ta.

Switirhisiwa swo tlhariha leswi munhu a faneleke ku va na swona. Xo sungula i selulafoni. Xa vumbirhi, i khomphyuta kumbe laptop. Switirhisiwa sweswo u fanele u va na swona. Munhu u fanele a va a ri na gezi leswaku a kota ku swi tirhisa, ni netiweke lowu khomaka kahle.

Mina a ndzi ta yi tirhisa kahle nakona a ndzi ta tsaka hikuva, loko ndzi ri na ntirho ya xikolo ndza hlupheka. So loko ndzo kuma Wi-Fi ya mani na mani, ndzi nga yi tirhisa ku endla mitirho ya xikolo hinkwayo leyi ndzi nga na yona.

Swa mahungulamanene swi fanele ku katsa ti-photo eka maphephahungu leswaku vahlayi va kokeka rinoko, va tsala tinhlokomhaka ta vona hi marito lamakulu.

Masiku lama swilo swi olovile. mavonakule ya masiku lama a ma ha hluphi naswona mani na mani a nga fikelela ku va na wona.

Mina ndzi nga rhanga ndzi cheka leswaku ndzi lava ku hangalasa mahungu ya njhani. Mahungu lama ni nga ma hangalasaka mahungu lama ma nga basa naswona ndzi nga ndzi nga ta ma tiyisisa leswaku hi wona hikuva swi nga ndzi chela enghozini.

Tinhlokomhaka leti ndzi nga ti tirhisaka i ta swa vukorhokeri bya mati, mapatu, na swin'wana na swin'wanyana swa vukorhokeri bya vaaki hikuva vaaki va hala ka hina va xaniseka swinene loko swi ta eka vukorhokeri byebyo.

Ti-epu ti ti ti ti hlengeleta data ra to hambanahambana. Loko u nghena ka WhatsApp, swilo leswi u swi chat-aka or-o mimeseji leyi u yi tsalaka na leswi u swi vekelaka eka switetasi swa wena, swa seyivheka.

Swipfuno hi vutshunguri bya le kule hileswaku, vanhu lava le kusuhani va nge swi tivi leswaku wena wa vabya va kona ku vabya yini. Kambe leswo biha hi swa vutshunguri bya le kule i ku i ku siku u nga ta va u khomeke ngopfu, u nga ze u hundze misaveni wa ha ri endleleni ya ku ya kona.

Wi-Fi eswikolweni yi na nkucetelo wa kahle swinene hikuva swichudeni swi kota ku teka nkarhi wa swona na ku na maqingo ma vona va secha kumbe ku kuma vutivi eka swa tidyondzo ta vona nkarhi wun'wana na wun'wana.

Tinsimu ta sweswi a ti na mongo mina ndzi nga va kucetela leswaku a va endli tinsimu leti ti nga na mongo no dyondzisa.

Mbuyelo lowunene wo tirhisa WhatsApp i ku va WhatsApp yi olovile swinene naswona a yi lavi ku mali yo tala ku tirhisa yona yi endla swilo swo tala hikuva wa record kumbe ku endla swo tala.

a ti tekeriwi enhlokweni loko ku ri ta hina ta Xitsonga ti tekeriwa ehansi swinene ku tlula letin'wana.

Ntsengo wa data loko wu durha wu khumba vuswikoti bya byo tirhisa inthanete hikuva loko data yi durha vanhu a va nge swi koti ku nghena ka inthanete.

Swi na nkoka swinene hikuva u kota ku nghena u secha leswi u lavaka swona u ta kota ku kuma ni mahungu lawa ya sweswi u nga hundzi hi nchumu.

Tinsimu ta Gospel ti cincile swinene lava masiku lama vo ti lavela mali nakona a va ha dyondzisi rito ra Xikwembu kambe ta khale a ti vulavula rito ra Xikwembu na Bibele.

Ku engetela data ya mina swi vula leswaku ndzo xava yin'wani ndzi yi tatisa naswona ndzi ngo ho yi tatisa loko ku leyi ni nga na yona yi lava ku hela nkarhi wun'wana na wun'wana.

Ni nga va seketela hi ku va hi vona hi tela kumbe loko ti xavisiwa hi xava leswaku va khutazeka va kuma matimba yo ya mahlweni.

Swi kahle ku tiva leswaku data ya wena yi ta hela rini hikuva loko yi hela u ta kota ku va ready no xava yin'wana.

Ina hi swona sweswo swi dlayile mhaka ya vuyimbeleri hikuva vana va kula va kha va nga ha koti ku yimbelela.

Ndzi nga lunghisiwa hi ku va ku endliwa nawu wa leswaku loko munhu a xanisa wun'wana hi ku tirhisa inthanete a khomiwa.

Filimi ya aAfrika-Dzonga ndzi tiva leyi vitaniwaka Sarafina leyi vulavulaka hi ku lwela ka ntshunxeko leyi kombisaka laha hi laha ntshunxeko wu nga lweriwa ha kona.

Wa hina Vatsonga leswaku hi tiyisa ririmi ra hina kun'wana na kun'wana laha hi fambaka kona ririmi ra hina ri fanele ri tiveka.

Yi pfuna vanhu hikuva vantshwa va masiku lama va tirhisa Facebook na TikTok loko u post-a kumbe ku navetisa bindzu ra wena eka Facebook na TikTok swi hatla ku fikelela vanhu hi ku olova.

Xiyanimoya xi hi pfuna ku twa mahungu lamantshwa van'wani xi hi pfuna ku dyondza tidyondzo to karhi swi tele leswi xiyanimoya xi pfunaka ha swona.

A wa ha fani na khale nxavo wa maphephahungu hikuva masiku lama vanhu va tirhisa ngopfu inthanete ku kuma mahungu ya vona.

Swa onha hikuva loko munhu a kavanyeteka a nga ha koti ku ya mahlweni na laha a ri kona swa n'wi disturber swinene.

Hlohletela vatlangi hi ndlela leyi vatlangi va kota ku titshemba va kota ku tiyimisela hi matimba leswaku va vona hi vanhu vo tala.

Olova swinene nakona mahungu ya fika hi ku hatlisa munhu loko a rhumeriwa mahungu u ma kuma hi ku olova.

I matirhiselo ya data data ya durha swinene munhu u fanele a ti langutela a pulana data ya yena leswaku u lava ku yi tirhisa njhani.

Nkoka wa vuyimbeleri i ku nyanyula vanhu leswaku va va kahle emimoyeni na le timbilwini ta vona na ku humelerisa nyiko leyi muyimbeleri a va ku a ri na yona.

Ku pfaleriwa ka data i ku tima data ya wena eka riqingho leswaku yi nga vi ku tirheni for eka nkarhi wolowo.

Bindzu va fane va rejistara tiwebusayiti ta vona leswaku vanhu va masiku lama or thekinoloji va kota ku xava eka mabindzu ya vona hi ku tirhisa inthanete.

tindzimi leti ndzi faneleke ku ti rhangisa emahlweni yo sungula i Xinghezi ku nga English, xa vumbirhi mina ndzi vona ku ri ririmi ra mina ku nga Xitsonga, ra vunharhu ndzi nga ha vona ku ri ririmi ra IsiZulu.

Mina ndzi lava ku ku xavela riqingho ra le nyongeni kambe ndzi vona onge swi nga ku kavanyeta eka tidyondzo ta wena, n'wananga loko ndzi ku xavela riqingho u fanele ku ri tirhisa hi nkarhi eka riqingho leri a wu fanelanga ku koxa ti-game kumbe swo huma endleleni leswi nga ta endla leswaku u kavanyeteka loko wo endla sweswo ndzi ta yi teka ndzi yi veka u ta yi kuma loko u ri karhi u kula nyana.

Loko hi lava ku kurisa ririmi ra Xitsonga ku fanele ku va na vanhu lava nga na vutivi swinene nakona kun'wana na kun'wana lomu hi na Matsonga hi fambaka kona, hi fanele ku ti xixima hi tinyungubyisa hi ku vulavula ririmi leri hambi hi ri eka tithelevhixini hambi hi ri eka mavonakule or swiyanimoya kumbe kun'wana na kun'wana laha ku nga na vutivi bya mahungu hi fanele ku tirhisa ririmi ra hina ra Xitsonga no yisa ndhavuko wa hina hi ku endla mitlangu leyi a yi ri kona khale.

Swihlovo swi sirheleriwa hi ndlela leyi munhu u fanele ku swi tirhisa hi vukheta.

u nga tirhisi ti-smartphone ku veka mali ya wena ebanga hikuva swigevenga swo tala masiku lama swi yivela vanhu mali hi ku tirhisa inthanete, loko u lava ku banga mali ya wena ya na ebanga ya le kusuhi ku ya ti vekela mali ya wena leswaku yi hlayiseka.

data leyi mi nga nyikiwa yona yi tirha hi ndlela leyi yi tirha ku nghena eka inthanete leswaku mi nga ha vona swo tala eka inthanete mi nga ha gugula or mi search searcher leswi mi tsakelaka ku swi vona kona, mi nga ha yi tirhisa ni le ka ti-app tin'wani ku fana na ti-WhatsApp, Facebook na swin'wana swa swiyenge swa mabulo.

Swi nga pfuna hikuva vanhu vo tala va ta endla swilo ku olova va tlhela va ti va va va kuma dyondzo eka masiku lama.

Ka khumba swinene hikuva vana van'wani va na vusweti, vana van'wana a va koti ku ku ti xavela data leswaku va nghena eka inthanete, van'wani a va swi koti ku ti xavela ti-smartphone, van'wani a va na ti-laptop kambe mfumo wu fanele ku nghenelela leswaku va swi kuma.

Swa tikomba hikuva va tsala loko xi seketeriwa kumbe xi ri xa swinavetiso.

Swi bihile swinene hikuva swi endla leswaku va loloha ku ti endlela mintirho, va loloha ku hleketa naswona swi endla leswaku va nga vi na vutivi byo enta.